Abantu abadala eMzantsi Afrika baxatyisiwe and inkxaso yabo ikhulile ayikanyuswa ngokwaneleyo ukuhlangabezana neemfuno zabantu abadala abakhulayo, kwaye ayizange inyani, inyanyaniswe ngokweneleyo nokonyuka kwamaxabiso. Inani labantu abadala likhule ukusuka kwi-three point five yezigidi ngo-two thousand and six, five point six yezigidi ngo-twenty twenty-two.

Inkamnkam kubantu abadala esuka kurhulumente ngokucinga kwam ayincedi kubantu abadala nangokukhathalela iimpilo zabo, inceda ngokwezidingo zasendlini. Ethi iphele imali ngezidingo zasendlini ezininzi ezinidekayo.

Ndingamsa utata wam njengomntu omdala kwiindawo yabantu abadala apho bathi bancedakale khona kwiinto ezincinci for ukwazi ubatyisa nokubasa ethoyilethi bazofumana unyango olubalulekileyo.

Mama, ndiyakuva xa usithi uziva unesithukuthezi, ukuhlala wedwa ezilalini kukodwa xa sikhula. Yintoni kanye kanye ekwenza uzive ulilolo? Ingaba kukunganxibelelani, kunzima nokuhamba okanye yenye into?

Njengangoko ongakwaziyo onengxaki yokuva, nto leyo ethi kuzo zama uthetha naye ngokwe-signs azawuthi ukuva ngazo. Ndizame ukuncokola naye mihla nemihla azokwazi ukuqhelana namaxesha amayeza ekufuneke etyiwe ngemaxesha azo, ukuze impilo yakhe izawuqhubeka iphile. Ngokuthi ndimxhase ukuthi akwazi ukwenza izinto zemihla ngemihla ndimncede apho angakwazi unceda khona.

Umama njengoba sengumntu okhulileyo, kwikhaya labantu abadala uzokuncedakala kakhulu bamnakekele. Naye umama omdala uzotsho akwazi uncokola, angaziva elilolo kuhlala endlini kanti kwikhaya labantu abadala bakhona abanye oontanga bakhe abazothi ancokole nabo angazoliva elilolo, ancedakale nakwezempilo ukuthi impilo yakhe izoqhubeka ibheke phambili.

Ngokwesam isizathu endicinga njalo, kubanye abantwana boomama abafuni oomama babo banakekelwe ngabanye abantu, bakholwa ngoomama babo bababone xa besendlini. Ngoku xa bezoba kwikhaya labantu abadala, abanye abayithandisisi loo nto, bakholwa abazali babo abadala bababone phambi kwabo xa benakekelwa.

Ngokuthi ndimcacisele uba utatomncinci ubutywala indlela obuyitya ngayo imali nempumelelo engasoze uyiphumelele mhla wazinikela etywaleni nemali eyitya ngayo. Ubuke waqala utya imali yakho ekutywaleni ngeke uyibone impumelelo kanti ubunothi uyeke utywala ubone utywala uba ubuyingozi kanjani, ungayibona impumelelo then ukwazi ukwenza izidingo zakho zasendlini, imali utsho uyisebenzise ngokwendlela erayithi.

Utatomncinci indlela anokusebenzisa ngayo esi sibonelelo kukuthi athenge kuqala isidlo sasendlini esinomgcina inyanga yonke. Okunye athi athenge izinto zothambisa ezinomgcina inyanga yonke, ngokwenjenjalo akanaze axhomekeke kakhulu kwabanye abantu.

Into endinothi ndiyenze kubo bonke aba baphangela kuloo kliniki, kukubanika isilumkiso ndibase kwityala loluleko ngoba uze ukhumbule abanye abantu abadala ezilalini baxhomekeke kuloo mayeza, ubomi babo. Ngoku xa uzothi amayeza angabikho ekliniki ngoku kutsho ukuthi impilo yabo isemngciphekweni kunokuthi kungene umntu omdala afune amayeza athi engekho asuke alandulela eli. Ngoku ikliniki izawufuneke ibe sengxakini yiloo nto.

Kukuthi, kukuthi ndithethe nendodakazi yakhe yonke incedo alifunayo umama yena mntu uza uzandicacisela ngendlela yakhe aza akuyiva ngayo. Lonke uncedo ndizolucacisela indodakazi yakhe ezawundiva yena imcacisele ngokwendlela ava ngayo yena umama.

Ukuba loo lali inawo umathotholo wayo bekunoba lula kanjalo, ngokuthi kuthethwe kunomathotholo kwenzele wonke omnye umntu azokwazi ukuva, umsebenzi uzoba lula. Kunjalo ke ungagqithisa umyalezo kwaba bebefolile kwenzela bagqithise umyalezo ngokweelali ngokweelali zabo kwenzele abantu bangaxhamleki uyojika phayana nomyalezo ulula kanjalo.

Akunjalo kodwa ke iwenza umsebenzi ube iwenza ube lula for abantu abadala ukuthi bangabe behamba bexhamleka bebheka ekliniki bebadala. Iwenza ube lula umsebenzi for bona, iiklinikhi ezihambayo zithatha indawo kulula for abantu abadala, iyabanceda kakhulu loo nto bangabheki ezi klinikhi ezikude.